Ntlangu lowu a ndzi ta va ku rhandza ku va xiphemu xa wona i bolo. Loko ho tlhelela ndzhaku hi langutisa ku ya history ya khale, bolo hi yona yi nga endla ku minxaka ni minxaka kumbe matiko na matiko ma hlangana ma va xilo xin'we. Ma va na ntwanano, ma va na rirhandzu ma aka vuxaka. Bolo yi hlanganise matiko hinkwawo ya laha misaveni, ku ma va nyandza yin'we, va va na ntwanano na rirhandzu ni ku aka rixaka ra kahle, na ku tirhisana. Na loko u langutisa ka timhaka letiya ta ta ta ta trade and industry, i bolo yi nga endla ku matiko ma va ma kota ku xakelana, ma vhakelana, ni ku tirhisana na na na swa mabindzu.

Bolo ra milenge. Hikokwalaho ka yini? I ntlangu lowu wu rhandziwaka ngopfu eAfrika-Dzonga ngopfungopfu hi vana va vanuna. Netball. Hikokwalaho ka yini? I ntlangu lowu u tsakisa ngopfu e vanhwana, naswona wu pfuna eku ku aka ku tshemba enhlokweni ni ku tshama u sirhelelekile.

Eka vana. Ku kula kahle ka miri, ku dyondza ntirho wa ntlawa team work, ku aka ku tshemba enhlokweni, ku hunguta ku tekeriwa emianakanyweni. Eka vanhu lavakulu ku hlayisa rihanyo, ku va ni ntshamiseko wa miehleketo, ku aka vuxaka.

Ntlangu lowu ndzi wu rhandzaka swinene i bolo ra milenge soccer in brackets. Hikokwalaho ka yini ndzi wu rhandza? Wu tsakisa swinene loko ntlangu wu ri karhi u tlanga, ndzi twa ntsako naswona ndzi tiphina hi ku hi ku hlalela ndlela leyi vatlangi va va endlaka ha yona swivutiso swa nkoka ku fana na ku chaya goal kumbe ku sirhelela ntlangu.

Mintlangu ya khale lava vana a va tlanga ha yona. Yo fana na tingedzo, xitumbeta nkhavi, xiswate, swa ti kite hi xilungu.

Mintlangu. Mintlangu ya le ka inthanete leyi ndzi nga ka bumabumelaka eka mufana wa malembe ya ya khume i Minecraft. Hikokwalaho ka yini Minecraft yi fanerile? Yi dyondzisa ku aka ni ku a a a a aka hi vutlhari creativity and planning. Minecraft yi pfumelela mufana ku a aka tiko, tiyindlu, migodi ni swilo swa ni swilo swo hambanahambana hi ndlela ya vona vinyi.

Ndzi tsakile ku ku amukela exipan'weni. Ku tirhisana hi ntlawa i swa nkoka swinene emintlangwini hikuva hi pfuna ku fikelela xikongomelo xin'we tanihi ntlawa. Loko hi tirhisana hi dyondza ku yingisana, ku pfumelelana, ku seketelana, naswona hi kota ku hlula mintlhontlho yo hambanahambana hi matimba hinkwawo ya hina.

Ndzi sungule ku tsaka hi ntlangu lowu loko ndzi ri ni malembe ya khume hikokwalaho i nchumu lowu ndzi wu rhandzaka swinene. Ina ndzi swi kota ku tlanga ntlangu lowu hikuva ndzi dyondzile leswi faneleke ku swi tiva naswona ndzi tshama ndzi ti ololoxa leswaku a ndzi a ndzi a a ndzi antswisa vunyingi bya mina. Ndzi tshemba leswaku loko hi tirhisana hi hi ri ntlawa hi ta kota ku endla swilo swinene ngopfu.

Ina ndzi nga boxa mavito ya vatlangi va khirikhete va Afrika-Dzonga va khale ni va sweswi lava ndzi va tivaka, leswi leswi i xikombiso, Jacques Kallis. I wun'we wa vatlangi lavakulu swinene va khale eAfrika-Dzonga. U tlange tanihi all rounder, u kota ku ba ni ku hoxa. AB De Villiers, u tiviwa ngopfu hi ndlela yo tlanga yo yo tsakisa ni ku ba hi matimba. Hashim Amla, u tlanga swinene tanihi opener batsman. A ri na moya wu rhula. Kagiso Rabada, i wun'wani wa vatlangi va sweswi, u hoxa bowler hi rivilo swinene naswona u tshama a ri a ri xiphemu xa nkoka eka xipano xa Afrika-Dzonga.

Matimu ni ndhavuko. Vanhu va mitlangu leyi va kulaka va yi tiva swa ndhavuko ku fana na soccer, rugby na cricket. Mintlangu leyi yi tele eka mapulani ya xikolo ni vaakelani. Kutani ku tekela enhlokweni mitlangu leyintshwa swa tika. Xiyimo xa maxelo, mitlangu yo fana ni ice hockey yi lava ndhawu yo titimela ice rings kasi, Afrika-Dzonga i tiko leri nga na maxelo ya matimba naswona ri nga ri ki na ntshamiseko wa mipfhumba yo titimela.

Ku aka swibakabaka swo dyondzela mitlangu sports facilities mfumo wu nga sungula ku aka slash swilo swa xibakabaka exikolweni ni na le tikweni hinkwaro, leswaku vana va kota ku dyondzela mitlangu yo hambanahambana kusukela laha va tsongahaniki. Ku nghenisa mitlangu yo hambana eka dyondzo school curriculum mfumo wu nga engetela mitlangu yo hambana exikolweni leswaku vana, va nga ti karhateli ntsena mitlangu leyi yi dumeke ntsena. Soccer, rugby kumbe va dyondza ni leyintshwa.